Ukuthatha umshway'lense wemoto lokho isinqumo esibaluleke kakhulu esisiza ekuthenini noma imoto yakho inenkinga ukwazi ukuthi uvikelekile nokuthi uthole isinxephezelo uma ngabe imoto iginqikile. Amaphepha abalulekile, ulwazi oludingakalayo ukuthi uthole umuntu ozokuchazela kabanzi ngomshwayilense nokuthi uma ngabe usuwuthathile, ukhokhe nyanga zonke ungadlulwa nyanga.

Ngokwami ngicabanga ukuthi kufanele uma banginikeza i-option yokuthi uma ngabe kwenzeka ngisengozini, ngingakwazi yini ukuthola isinxephezelo, mhlampe kungaba yimali, noma banginikeze imoto engizokwazi ukuyisebenzisa ngisanenkinga yale endala, nokuthi ngi-save-a kanjani ukuze ngikwazi uku-maintain-a ibhajethi yami, akufanele kube umshwayilense obiza kakhulu ozodlula iy'dingo zami.

Kubaluleke kakhulu ukuthi wazi ukuthi isikweletu onaso esingakanani, lokho kungakusiza ekuthenini ungadali iy'kweletu ey'ngenasidingo, nokuthi futhi kungakusiza ukuthi wazi ukuthi yini okufanele uyithathe ngasiphi isikhathi, ungagcini siwuthatha iy'kweletu ey'dlula umholo wakho.

Angilano nami ulwazi olwanele ngokuthi umuntu oshonile uyafakelwa yini isicelo se-UIF. Ngokwazi kwami umuntu ophilayo okwazi .

Emasingcwabisaneni eningi kufanele isheshise emalungiselelo omngcwabo ngoba abantu abashonelwe bathatha isikhathi eside sokuthi bangcwabe ngenxa yokuthi abazitholi izimfanelo zabo, nokuthi iy'mali azisuke zingaphumi ngokushesha. Zonke iy'nhlelo ababezenzile ngomngcwabo zihamba kancane, okwenza ukuthi umuntu angcwabeki ngesizotha nangokuthula.

Yebo, sikesaba khona leso sikhathi ngidinga imali kumashonisa kodwa angigcinanga ngokuyithatha, ngangidinga ukukhokhela isikole. Lapho ebengifunda khona, bekudingakala imali kodwa angiyithathanga komashonisa.

Imishway'lense ihlukene ngokuthi kune mishway'lense yezimoto, kukhona imishway'lense yomuntu oshonile, kule mshway'lense khona ukuthi uma ushonelwe umuntu, bakunikeze imali njengesinxephezelo, bese kuba khona laba abakungcwabele bona kubayibona abaphatha yonke into ephathelene nomngcwabo. Kanye nalaba futhi abanezimoto, yilaba abaphathelene nokuthi uma ngabe imoto yakho ibesengozini noma mhlampe ifile, kube yibona abakukhandela yona noma bakunikeze ingxenye yemali.

i-student loan sinikezelwa abafundi abangenayo imali yokuqhubeka ney'fundo zabo, ubuhle ba-student loan ukuthi uyakwazi ukuqhubeka ney'fundo zakho, bayakhokhela bona futhi kunemadlana encane oyitholayo ukuthi ukwazi ukuphila. Kanti ububi bayo ingakwenzela iy'kweletu zokuthi uma kwenzeka ungatholi isikole, in future kuzofanele ukuthi ubakhokhele back imali yabo, ngaleyo ndlela leyo kufanele uthole umsebenzi, kakhulukazi njengoba imisebenzi ingekho-ke la e-South Africa, ugcina usenezikweletu ey'ningi ongazi ukuthi uzozikhokha ngani, yilobo ububi bayo.

Umsebenzi uma ngabe engabhalisangwa imali ye-UIF, kufanele ahambe ayobophisa umqashi wakhe uma kuwukuthi beyikhona imali ebidonswa yile-UIF. Lokho engakwenza ngokuthi engahamba eya kwa-Department of Labour eyozwa kabanzi ukuthi yini angayenza ukuze azokwazi ukuthola imali yaleminyaka le abeyisebenzile kwikhampani le abesebenza kuyona.

ngokuthi aqale aye kuma-financial advisor azomu-advise-a ukuthi angakwazi yini ukuthola leli hlobo lwemoto alifunayo nokuthi angathengi imoto eyi-second hand. Ama-second hand ajwayele ukuhlupha. So, imali akazoba nayo ukuthi akhokhele isikweleti, ise-loan ngala, aphinde akhokhele no-makhenikha abazolungisa imoto uma kuwukuthi iba nenkinga.

Inzuzo yenkampani yethu ibhekelela izibhedlela izimo eziyi-emergency, amaphilisi, uma uthatha amaphilisi.

Umshwalense wemoto ubalulekile ngoba uvikela wena kanye namabhajethi wakho, awuzitholi sewukhipha imali engaphezulu kwale engabe uy'khiphile. Kusiza ekutheni uma kuwukuthi ubenama-accident, bakwazi ukukukhokhela.